Dijo tse nna ke ileng go di apayang ke lenyalo la me, e tla nna setampa, e tla nna nama ya kgogo, e e fry-ilweng kgotsa e gadikilweng ka mafura, e tla nna nama ya kgomo, e tla nna nama ya nku, e tla nna nama ya podi, e tla nna khabetšhe, e tla nna di-salad-e tse di farologaneng. Go tle gape go nne le se se itseweng yaaka dessert-e, e tlabong e na le di-custard-e, di-jelly. Mme goreng ke tlhopa tsone ke ka ntlha ya gore, ke dijo tse e leng gore nna ka di rata, mme ke solofela le gore batho ba le bantsi ba di rata.

Se ke nkileng ka itemogela sone, ke gore nama e nngwe e ne e sa butswa sentle. E ne e bonagala madi, mme seo ga se se ke batlang go se bonang fa ke ja. Mme se ne se ntirile gore ke tshabe go bua, ka gonne motho o ntseng a dirile braai, o ne a itlotla, a itlotla thata.

Nna dilo tse ke ithutileng go tswa mo go rremogolo le nkoko, ke dinolwane tsa segolobogolo, dikgangkhutshwe tse ba tlholeng ba re tseela tsone. Mme ke ithutile le melao gape, gape ke tle ke ithute ka setso, diaparo tsa setso, dijo tsa setso, melao e tseiwang mo setsong sa rona le go tlhompha bagolo ka kakaretso.

Dipina tsa manyalo re di bona ka go utlwa ka mokgwa o leng gore di dirilwe ka teng. Mafoko a ba dirisitseng jaaka mafoko a lerato, mafoko a go keteka. Dipina tse nna ke di itseng, ke itse a ruri le boleletse malome, a ruri le boleletse malome moja ditlhogo, gore setlogolo se a nyalwa. Lekgarebe palama, palama o ba re o re lenna ke nyetswe.

Boeteledipele jwa setso, bo farologana le boeteledipele jwa dipolotiki ka tsela e leng gore boeteledipele jwa setso, bo tlhagisa ke setso ka botsalano kgotsa bogologolo, e leng sephiri sa losika. Boeteledipele jwa dipolotiki bo tlhagisiwa ke ditlhopho tsa setšhaba tse di itseweng jaaka democracy le di-election-e. Sa bobedi ke gore boeteledipele jwa setso, bo tsamaisana ke melao ya setso le ditlwaelo. Boeteledipele jwa dipolotiki jone bo tsamaisiwa ke molaotheo wa naga. Se sengwe hape, ke boikarabelo. Boeteledipele jwa setso go laola dikgotla, go rarabolola dikgotlhang, go tlhokomela setso le . Boeteledipele jwa segompieno, go .

Ke nagana gore go botlhokwa mo gongwe ga o botlhokwa. Ke karabo e leng gore e wela mo matlhakoreng a mabedi gonne gompieno re mo nageng e leng gore ke ya segompieno, mme direto ga di sa tlhokiwa yaaka so kwa gongwe kwa dikolong bana gantsi ba batliwa gore ba kgone go mme sereto sa ka ke mokgatlha ke kgabo.